Di ka thusa ka hore rona re le setjhaba re lwanele hore dipetlele tseo tsa private di theoswe hobane dipetlele tse ngata ke tsa pivate haholo tse tsa mahala tsona ha di ngata haholo hore setjhaba se theole dipetlele tseo tsa private di tlameha ho tlameha ho lwanwe hore o se ka nna wa patala.

Ha se ntho tse kgotsofatsang ho hang ho latela setjhabeng se re se phelang HIV and AIDS ke yona e tletseng haholo hape dipetlele ha di fane ka treatment hantle le bona batho ba setjhaba ha ba sebedise treatment hantle.

Ee, phapang ke hore ha o ya lebollong la setso o etsa moetlo o ena le ho re o bulele ditsela hore o fumana bo mesebetsi bo baloi ba se ke ba o sahlela ha bonolo le la se sepetlele. Lebollo la sekgowa ke hore feela o thuse hore o se ka fumana bolotse bana ba HIV and AIDS.

Eya, ke ya e thabela ho latela batho bao e leng hore ba batle ho itlhokomela ba se ke ba kula ba se ke ba tshwarwa ke malwetse ana HI _V and AIDS. Ke bona bo loreng ho ka thusa setjhaba haholo le hore o thuse bana ba banyane ba ntse ba tla ba hola. Ba hle ba ye lebollong leo la sekgowa.

Ee, nka ba eletsa ka hore haebe ba batla ho etsa ngwana ba tlameha ba nwa dipidisi tse tsa HIV haholo hore ba thole di-percentage tsa bona tsa sick hore ha ba batla ho etsa ngwana e le hore ba se ke ba tshwaetsa. Motho a ba a mo fa ngwana haholo.

Malwetse ke a tsebang a sa foleng haholo ke cancer ke HIV and AIDS. Cancer eo tshwerwe ha ho bobebe hore e tlohe mmeleng wa hao e tlo dula e le teng HIV ha e le teng mono no wa hao ha e tlohe e tlo dula e le teng empa feela percentage ke tsona tse fokotseyang.

Eya, ha ne ke qala ho ba le tsona dipidisi tseo di ne ke ya sepetlele ke lo lata dipidisi tseo jwale ka hoba ke motho a qenehalelang batho ha ke rate ha batho ba lla ka seo ba leng hore se ya ba sokodisa mmeleng wa wa hao bona ka tlameha hore ke di rekise dipidisi tseo hore batho ba bang le bona ba tsebe hore ba theose mmele wa bona.

Hore batho ba baholo ba hlokomelwa ke ka hore batjha ba dule ba tsamaya le batho ba baholo moo ba yang ha ba ya ditoropong ba a tsamaye le bona ba ba thuse ha ba hloka thuso ba ba thuse ka pelenyana hore ba se ba qetelletse ba nkuwe poho.

Ee, keletso e itshetlehileng ho sona ke hore ba o eletsa hore o etse meetlo wa setso tse ding tsa dintho di bakwa ke ho se etse moetlo wa setso o qetelletse o so nkuwe bo poho o so o thutswe ke bo koloi o so o bone ekare ntho tsa hao ha di tsamaye hantle. Ke lona lebaka leo la hore o tlameha hore o phethe lebaka lena la setso le.

Motho a tsofetseng ke motho a eleng hore o hloka thuso haholo hobane ha a sebetse ha etse niks ha a fumane le tjhelete ya pay hobane o sa tsofetse haholo. Nka mo thusa ka motlakase ke mo patale tekesi ha e be ne neng o hloka ho ya ngakeng kapa sepetlele. Ke mo rekele dijo hore a dule a le hantle a se ke a o siya ka pelenyana.

Eya, ho ka etsahala hore a mo tshwaetsa haebe ntho eleng hore ha a tloha a nwa treatment ya hae hantle ya dipidisi, empa ha ka dula anwa treatment ya hae ya dipidisi aka se mo tshwanetse hobane di-doctor di tlo mo fa dipidisi tse protect-a ngwana ka mpeng hore a se ka tshwarwa ke bolwetse bo.

Motsofe wa heso nna nka mo thusa ka ho mo hlapisa ho mo tsholela le ho mo hlokomela haholo. Haeba neng a kula nka nka koloi ya ka ke mo ise ngakeng haebaneng a hloka dijo nka mo tshella dijo kapa ke mo rekele dijo tse leng hore di matlafatsa mmele.

Ha wa nepahala hohang hobane komiti e entse hore ngwana ha a bolla kapa a bolotswa o tlameha a be eighteen years ho ya hodimo hore ha ngwana a ka hlahelwa ke kotsi kapa ha etsahala se itseng o kgone ho se utlwa hore ngwana ona o na le ID o na le eighteen years o kgona hore a eme lekgotleng la dinyewe a ipuelle.

Ee, hangata batho ba bontate hore ba be le stress se bakwa ke hore ha ba be le tjhelete ha ba sebetse. Ba bang ba bona ba tsuba di-drugs ba tsuba nyaope ba senyetsa batho ba utswa jwale ho sesebetsi hoba ka stress haholo bathong ba bo ntate ba tlameha ba itshebeletse ba kgone ho fumana tjhelete.

Ke tlo tlameha hore ke fuputse ke batlisise hore dingaka tse tse seng molaong tse thusang batho ke tse feng ke tlo batlisisa ha ke fumana ke tlo founela batho ba thusang mono ba eleng hore ke bona ba ikemiseditseng ho re ba thuse ba tlose dingaka tsena na mona tse seng molaong.

Hore ba phele bophelo bo monate ba tlameha ho ba nwe treatment hantle ba dule ba nwa dipidisi tsa bona ba se ke ba tshela matsatsi ao e leng hore ba tlamehile ba nwe dipidisi tsa bona. Ba tlameha ba qetetse dipidisi tsa bona hobane hangata batsofe ha ba rate ho nwa treatment ya bona ha ba rate ho nwa dipidisi tsa bona ha ba se ba tsofetse ba se ba ipolelletse hore ba batla hore bophelo bo se bo fedile ho bona.